Sebenzisa umdlalo ukwenza umngani omusha kuyinto ey'vamile kakhulu futhi kungenzeka ngendlela emnandi engenamkhawulo. Ngake ngazenzela umngani omusha ngenkathi sidlal'umdlalo wama-network online game. Kwangumdlalo wocinga lapho kube kumele sisebenzisane njengethimba ukuze siwine. Ngaleso sikhathi kwakukhona umunthu ongangazi ngimazi, kodwa sesihlala sisizana sabelana ngamacebo futhi sihleka uma sibhekana nezinselelo. Ngemuva kwemidlalo embalwa sacal'ukukhuluma ngempilo yangempela sazi ukuthi sihlala eduze futhi ekugcineni siyahlangana mathupha. Kwavel'ukuthi sinokufana okuningi manje singabangani wokuphila.

Chwepheshe nesikhathi esiningi sesikrini kunomthelela omkhulu omuhle nophambene. Ekubambeni ichaza kwabafundi kwezemidlalo noma emisebenzini yomzimba. Imithelela emibi ukwehla kokunyakaza komzimba, ukukhathala kwamehlo nokuhlala isikhathi esithe, ukuncipha nentsisekelo kwezomidlalo. Imithelela emihle uma kusebenziswa kahle, izinhlelo zokugcina umsebenzi womzimba, ukufundisa ngezempilo nomdlalo ukugcugcuzela umbang'ophilayo.

Uma umuntu ofana nami efuna ukucala ukwenza imali ngomsebenzi wokuzilibazisa imali ayidingayo ekucaleni nci icike ehlotsheni lomsebenzi nokuthi ufuna ukwenza izinga elinjani. Kodza kungenzeka ucale kancane ngaphandle kotshalomali olukhulu, izibonelo zokuthi ungacala kancane ukuthengisa ezimakethe zendawo, isibonelo uma uthanda ukwenza izikhwama, izikhumbuzo noma ukudla okuthile ungathengisa ezimakethe noma emcimbini yomphakathi. Utshalomali five hundred two thousand izinto zokusebenza, indawo, ukupakisha, inzunzo uyabona ukuthi abantsu bayakuthanda yini ngaphambi kokutshala imali enkulu.

Ubuchwepheshe kube nomthelela omkhulu emidlalweni yezingane eminyakeni yamuva, utshintsha indlela izingane ezidlala ngayo zichumana ngayo futhi zifunda ngayo. Izinzunzo zobuchwepheshe emidlalweni yezingane, ukufunda okudlalayo, ukuthuthukiswa kwamakhono obuchwepheshe, ukwenza umhlaba ubemunye. Ububi okungase buhambisane nalokhu, ukunganyakazi nokukhathala, ukulahlekelwa imidlalo yendabuko, ukuhlukumezeka kwengcondo.

Ngaleso sikhathi ngidlala ibhola likanophutshuzwayo, inkundla igcwele umsindo wabantu futhi ilanga libalele umzimba ujuluka kancane kodwa inhliziyo ishaya ngamandla ngenca yokuncila, ngaleso sikhathi ngazizwa ngigcwele amandla umzimba nomcondo kusebenzisana ngazi kahle ukuthi ngiyincenye yecembu futhi konke ebengikwenza bekubalulekile. Uvalo lwangaphambi komdlalo lwaphela ngesikhathi ngithinta ibholo okokucala. Kwase kuba ukuzimisela, ukujabula kanye nokuncoba.

Yebo, ngikhumbula kahle isikhathi ebuntwaneni bami lapho umdlalo waletha injabulo emsulwa. Isikhathi lapho besidlala umdlalo kathathu noma ibhola lezinyawo emigacweni. Kwakungadingeki izinto ezinkulu noma ezibizayo, ibhola elenziwe ngamaphepha. Ngalesosikhathi injabulo yayingeyona ngenxa yokuwina noma imivuzo, kodwa ngenca yokuhleka, ukucabana kancane, nokucocelana nokuba ndawonye njengabanye. Ngazizwa ngikhululekile ngingenaz'nkinga futhi ngikhona ngokuphelele kulowomzuzu.

Qhaza kwezemidlalo yesikole kunomthelela omkhulu ekuthuthukisweni komfundi jikelele. Akugcini nje ngokwakha umzimba, kodwa kuthinta nengcondo, imizwa nokuziphatha, ukuthuthukisa komzimba. Imidlalo isiza abafundi bahlale baphephile ngokomzimba banciphise amathuba okukhuluphala noma izifo. Ukuthuthukisa amakhono okuchumana nokusebenza nethimba. Izemidlalo ezifana nebhola i-netball noma i-rugby zifundis'abafundi ukubambisana, ukuthembana nokuconda abanye, ukuzimela nokuzithemba. Umdlalo unikeza umfundi ithuba lokuncoba, inselelo, ukufunda okwehlulekeni nokuziphusha.